Fashion-e ka tlisa diphetogo ka go supa ditlhokwa tsa setšhaba, go rotloetsa boitshupo le go naya batho ba ba kgapetsweng kwa thoko lentswe. E thusa basadi le bangwe go ikutlwa ba na le maatla le boikanyego ka go bontsha botho jwa bone ka tsela e bonagalang.

Diaparo tsa setso tsa Setswana gantsi di dirwa ka letshega kgotsa kgaola ka gonne ke didiriswa tse di tiileng di phepa ebile di tshwanelana le maemo a bosa. Maina a meaparo ke mosese wa letshega, khiba le .

Ee, moaparo wa setso wa meletlo o akaretsa mosese wa letshega o o kgabisitsweng ka dipheta le mebala e kganyang le khiba kgotsa seane mo godimo. Banna ba ba ka apara borokgwe jo bo tshwanelang le hempe ya setso o kgotsa . Diaparo tseno di bontsha tlotlo, setso le boikgabo mo meletlong.

Puo ya me ke serwalo sa ngwao boswa. E ntlamela le setso sa me, e mphidisa ka mafoko a kgotsofatsang maikutlo le go ntlamela go ikgolaganya le ba bangwe. E bontsha hisitori ya rona, dingwao le ditlhwatlhwa tse di re tlhomoganyang. Puo e sireletsa se re leng sona, e ruta bašwa ka semolao le tlotlo ya setso. Le fa go ntse jalo ba ba buang dipuo tse di farologaneng ba itemogela dikgwetlho tsa go sa tlhaloganyane kgotsa go latlhegelwa ke puo ya setso fa ba sena le tikologo e e rotloetsang. Go botlhokwa go rotloetsa thuto ya dipuo tsa setso go sireletsa mowa wa setšhaba.

Ka setso sa me ke apara mosese wa letshega o kgabesitsweng. Ke phuthelwa ka khiba kgotsa karosi mme ke apesa le dipheta kgotsa di bolokwe. Diaparo tseno di bontsha tlotlo, boikgapo le maitlhomo a meletlo ya setso.

Go kopana ga botaki le mmino go maatlafatsa setso sa gompieno ka go bontsha maitsholo, maitlhomo le maikutlo a setšhaba ka tsela e buiwang sentle. Ke rata Thato Jessica, mmino wa gagwe o kopanya setso le se se ntšha, o rotloetsa boikanyego mo basading le go godisa motlhala wa Setswana mo lefatsheng.

Ko sekolong sa setso gantsi o tshwanetse o be o le dingwaga di le lesome kgotsa go feta. Seno ke ka gonne ngwana o tshwanetse a bo a setse a godile sentle mo mmeleng le mo maikutlong gore a kgone go tlhaloganya go tlotla dingwao le go tsaya maikarabelo a thuto ya setso ka botlalo.

Nnyaa ga go tshwanetseng ga buseditswe. Batho ba tshwanetse go itlhophela balekane ba bona ka lorato le kutlwano. Lelapa le le siameng le ka thusa mme katlego ya lenyalo e ikaegileng ka puisano, tlotlo le kutlwisano.

Ke kare o ubuntu ke kgopolo ya gore motho ke motho ka batho ba bangwe. E raya gore re tshela re le setšhaba, re tshwanetse go bontsha kutlwelobotlhoko, tlotlo le thuso mo go ba bangwe ka gonne botshelo jwa rona bo golaganegile.

Ee, batho ba le bantsi ba tla tswelela ba nyala ka gonne lenyalo le sa ntse le na le bokao mo bathong ba le bantsi. Le fa go ntse jalo bangwe ba ka se batle lenyalo ka ntlha ya maitemogelo a a sa siamang, ba tshaba maikarabelo kgotsa ba batla go tshela ba ikemetse.

Ee, mo tikologong e ke dulang mo go yona go na le ba segosi. Fa ke batla go segela setšha, ke ka ikgolaganya le ba segosi ba ba tlang mo go tsa melao kgotsa go ya kwa mafelong a segelwang setšha. Ditlhokego tsa go bona setšha seno ke go ba le tlotlo ya melao ya setso, go netefatsa gore o ikutlwa o itekanetse mo setšhabeng le go latela ditlhokwa tsa Setswana.